Go leka merogo e mengwe e re sa itseng mo temothuong go ka re thusa. Ebile go ka nna molemo ka gore merogo e le malwa e fa mmele dikotla, e thusa go lwantsha malwetsi gape e ruta balemi ka ga tlhokomelo ya merogo eo, le gore e simologile kae, e jalwa jang le gore e tlhokomelwa jang.

Go ja kgotsa go nwa Rooibos-o.